Inaka sisembatho esimbathwa khulu esikweni lesiNdebele. Simbathwa khulu bobaba. Bese kuba sikhumba baseleka entanyeni. Bese ilanga ngapha ngemuva, ngiyo leyo inaka.

Iphotho sisambatho esimbathwa esikweni lesiNdebele. Simbathwa khulu bantazana. Kuyisembatho basidizayinile sabumbeke abantazana basimbatha. Bese silenga la phambili ngathi siyavala la phambili so, basimbatha njalo-ke abantazana.

Iphephethu, sisembatho esisetjenziswa ku-culture yesiNdebele. Imbathwa bantazinyana.

Ibhetjha sisambatho esimbathwa esikweni lesiNdebele. Simbathwa masokana.

Isithimba sisambatho esimbathwa esikweni lesiNdebele. Simbathwa bomma ebendileko.

Itjorholo sisambatho esimbathwa esikweni lesiNdebele. Simbathwa khulu bomma abendileko.

Iporiyana yenziwe ngesikhumba. Iporiyana isetjenziswa khulu esikweni lesiNdebele. Imbathwa bobaba abathetheko. Abobaba bemizi, yona imbathwa ngendlela le. Ibotjhelelwa entanyena beyilenge esifubena nawuyiqalileko ibonakala, ibonakala njengesikhumba singaba nama-design mara yona iba yisikhumba.

Amapatlagwana manyathelo enziwe ngesikhumba namkha iinkhumba. Amapatlagwana angambathwa bobaba, angambathwa bomma, angambathwa babantu abatjha kodwana amapatlagwana manyathedlwana nje enziwe ngesikhumba. Ambathwa lula nje ungawambathwa lokha ukhamba, ungawambatha lokha usekhaya nanoma kuphi nje ungawambatha akakhetheli.

Umtjhotjho sihlangu esikghona ukuthi sivike ezinye iinhlangu. Isihlangu siviko nje. Bese umtjhotjho sihlangu esikghona ukuthi sivike ezinye iinhlangu.

Ibhengela ifana ne-ring ekulu. Ifakwa esandleni njengewatjhi. Imbathwa bentazana nabomma bayayimbatha. Mara khulukhulu yazeka bonyana imbathwa bentazana. Bayimbatha njengewatjhi esandleni ibhengela. Bangazimbatha zibe zine, zibe mbili, zibe njalonjalo.

Amanambasikhambe mateki, abizwa ukuthi mateksana. Amateki mhlambe angafaniswa njengegama lama-All Star mara akusima-All Star mateki angalelohlobo. Angambathwa bomma esikhathini esinengi amanambasikhambe. Bese nabentazana bayawambatha kodwana esikhathini esinengi ambathwa bomma.

Amacici namkha amancina ayagelelwa endlebeni. Uyawabhoboza itjhutjana endlebena bese ufaka icici, ma-earrings ngelimi lesiyeni.

Ibherede yisiggoko nje esimbathwa khulu bomma. Ziyahlukahluka ngeembala khona o-brown, khona obovana njalo njalo sineembala eminengi. Esikhathini esinengi ibherede imbathwa bomma isigqoko sakade kade sikhona.

Idzila nayo isetjenziswa khulu esikweni lesiNdebele. Imbathwa bomma, nabayimbathako bayimbatha entanyena. Nawufuna ukuyibona ukuthi ikuphi uqale intamo le uzoyibona ukuthi ikuphi esentanyena idzila.

Itshega livunulo elisetjenziswa esikweni lesiNdebele. Livunulwa khulu bomma.

Iyerhana livunulo elisetjenziswa esikweni lesiNdebele. Livunulwa khulu bobaba.

Ingejana ivunulwa esikweni lesiNdebele. Liberegiswa khulu bomma.

Ingwani yisigqoko ngilokha okumbathwa phezu kwehloko kungambathwa bomma, kungambathwa bobaba, kungambathwa masokana, kungambathwa bentazana.

Ikghororo yivunulo evunulwa esikweni lesiNdebele. Isetjenziswa khulu bantazana.

Imilingakobe yivunulo esetjenziswa esikweni lesiNdebele, usetjenziswa bomma. Umlingakobe abomma abendileko ngibo abanelungelo lokuwumbatha umlingakobe. Umlingakobe bawumbatha la ehloko bese uyalenga uyalenga omunye mude eminye mifitjhani bese ngathi ulengela ulengela enzasi, umbathwa njalo.

Inyoka ngelimi lesiyeni bayiza ukuthi its snake. Irhurhuba phasi ngamathumbu inyoka. Ziyahlukahluka khona ezinye zihlala emanzini. Kodwana ezinengi esizaziko, ziinyoka ezirhurhuba phasi ngamathumbu ezincani nezikulu. Ezinye ziyaluma, ezinye azilumi, ezinye ziyakhafulelana, ezinye nje azenzani litho, ngiyo leyo inyoka.

Inyoka imbathwa lokha nakunomnyanya namkha kuwiselwe ngekhaya, isokana liwele libuya engomeni. Imbathwa lokho, imbathwa bomma esikweni lesiNdebele.

Incagu isetjenziswa esikweni lesiNdebele, ivunulwa khulu bobaba.

Isititirimba livunulo nalo elisetjenziswa esikweni lesiNdebele. Isititirimba simbathwa masokana. Esikhathini esinengi simbathwa masokana nakagodukako abuyokuwela. Isititirimba usimbatha njengebhrugu senziwa ngesikhumba. Uyasimbatha bese edinina uyasibopha. Sihlala kuhle kodwana sona asiside njengebhrugu sibasifitjhanyana nje.

Abobaba abakavumeleki bona bambathe isithimba. Isithimba simbathwa bomma nakhona simbathwa ngumma osele athethwe endile. Bese umma lo uyavunuliswa iinthimba zakosobantu. So isithimba its a sign ekhombako bona umma lo uthethwe, wendile. Ngumfazi kazibanibani ngumma wekhaya akusese mntazinyana.

Isiqobotjhelo ngelimi elinye basibiza ukuthi isipelede. Isiqobotjhelo khulu sisetjenziswa bomma baqobotjhela ingubo babophe ingubo. senziwe khulu nawusiqalileko senziwe ngathi ngedrada bese sihlaba ngapha bese sihlabe nangapha. Bese siyabopha la bese umma nakambethe ingubo, ingubo yakhona iyahlala hayi ngapha nangapha. Basiqobotjhela lapho eentweni ezinengi ukuthi sibambise mhlambe into embethwe ngumma bese iyavaleka, siqobotjhelo leso.

Itjholo livunulo elisetjenziswa esikweni lesiNdebele. Livunulwa khulu bomma.

Icuba livunulo nalo elitholakala esikweni lesiNdebele. Icuba liberegiswa khulu bobaba.

Irasu nayo uyayithola esikweni lesiNdebele. Irasu ivunulwa khulu bomma besiNdebele.

Irhabi yivunulo eliberega khulu esikweni lesiNdebele liberegiswa khulu bomma.

Isikotjhi ngesinye nesinye isambatho esingaberegiswa bomma nofana abobaba bese itjhila lakhona libumbeke ingathi mimida eminengi iyahlangana yenze isikontjhi ama-cross bese kuba yisikotjhi.

Umdzegana yivunulo eliberegiswa esikweni lesiNdebele liberegiswa khulu bomma.

Umnyalinani livunulo eliberegiswa khulu esikweni lesiNdebele liberegiswa bobaba.

Umgari livunulo eliberegiswa khulu esikweni lesiNdebele liberegiswa khulu bomma.

Amadalanyana nalo livunulo eliberegiswa khulu esikweni lesiNdebele liberegiswa khulu bomma.

Umbalo yingubo eberegiswa khulu esikweni lesiNdebele ineembala nje nombala ohlaza obovana, otjheli. Umbalo uberegiswa bomma uberegiswa namasokana lokha nakagodukako nabentazinyana abentazana bayawuberegisa nawo umbalo.

Unokhethwako yingubo eberegiswa esikweni lesiNdebele iberegiswa khulu bomma bamaNdebele.

Umtshurhwana yingubo encani nje elula. Umtshurhwana uberegiswa bomma bawubeka emahlomba bese bawukanapela ngesipelede, nabentazana bawuberegisa umtshurhwana kodwana mabawuberegisako abawumbathi njengalokha umbathwa bomma yingutjana nje elula nje.

Isihlohlo yivunulo liberegisa khulu esikweni lesiNdebele liberegiswa khulu bomma.

Umncwazi yisigqoko a-hat siberegiswa khulu esikweni lesiNdebele. Umncwazi khulukhulu uberegiswa bomma sigqoko simbathwa bomma.

Umkhala yivunulo nayo iberegiswa khulu esikweni lesiNdebele umkhala uthungeke kuhle wathungwa ngobuhlalu imihlobohlobo neembala yakhona iyahluka bese umkhala umbathwa ehloko umbathwa bomma namasokana lokha nabagodukako bawumbatha umkhala umbathwa ehloko.

Unomahlonjana yivunulo eberegiswa khulu esikweni lesiNdebele iberegiswa khulu bomma.

Unomatlawana livunulo nalo liberegiswa esikweni lesiNdebele liberegiswa khulu bomma.

Ivunulo yesiNdebele namkha yesintu iqakatheke khulu ngombanyana yenza ukuthi umuntu azikhakhazise ngesikhabo yenza ukuthi umuntu angazikholwa ukuthi yena ubuyaphi imvelaphi yakhe ikuphi. Yenza bonyana abe-proud ngokuthi yena uliNdebele so ibaluleke khulu iimvunulo ikhumbuza umuntu ubuyena.

Isiko ngimi litjho okunengi hlangana nakho litjho ukuthi liyangikhumbuza bonyana ngingubani ngivela kuphi ngibaluleke ngani epilweni. Lingikhumbuze bonyana kunento ekuthiwa yihlonipho abantu abadala bayahlonitjhwa. Abantu abadala awukhulumi naye ngathi ukhuluma nomntwana omncani. Bese isiko lingikhumbuze bonyana kufanele bonyana mangihlangana nomuntu ngimlotjhise ngombanyana umuntu loyo uyafana nami siyafana ngingamthatheli phasi ngingamnyazi. Liyangifudisa bonyana umuntu omdala ngimbone ukuthi mumuntu omdala ngimhloniphe ngokunjalo.

Izembatho engizimbathako nofana ivunulo yesiko iveza ubumina lokha uthola ukuthi mhlambe ngilisokana ngimbethe ivunulo yobusokana ekhambelana nalokho yangiveza ubusokana bami. Lokha ungubaba uvunula ivunulo yobubaba njengobaba iyakuveza njengobaba, uyazizwa nawukhamba ufila-proud uyazikhakhazisa nokuthi ungubaba. Lokha ungumma uvunule njengomma uyazizwa ukuthi ungumma u-proud ukuthi ungumma uyazikhakhazisa ukuthi ungumma, iveza lokho kimi yenza ukuthi ngizikhakhazisa ngobujamo engikibo ngepilo.

Ukudla okuthandwa khulu ngokwesiko lekhethu ziinredlo nje zekomo. Nasikhuluma ngeenredlo sikhuluma ngomrhoru, amathumbu njalonjalo okungaphakathi kwekomo so iiredlo zithandwa khulu khulu khulu khulu. Lokha maziphekwe kuhle khulukhulu naziphekwe ngomlilo waphasi ziba mnandi khulu iinredlo zithandwa khulu wokumuntu uyazithanda siyazithanda nathi. Bese abantu bathande nenyama ebasiweko yekomo makunomnyanya bayasika lapha inyama nabaqeda ukuhlinza ikomo bathathe umlenze bawubeka lapha bese abantu bayasika bayazibasela inyama esese-fresh so nakho lokho bakuthanda khulu abantu.

Inaka yivunulo evunulwa sitjhaba samaNdebele ivunulwa khulu bobaba.

Iphotho yivunulo etholakala khulu esitjhabeni samaNdebele iphotho ivunulwa khulu bobaba.

Iphephethu ivunulwa khulu esitjhabeni samaNdebele. Bese-ke iphephethu ivunulwa bentazana khulu. Iphephethu bayimbatha bayibophelele ngedinini bese bayibopha bese ilenge ngaphambili. Imbathwa njalo-ke iphephethu bese-ke imbathwa bentazana.

Ibhetjha yivunulo kanengi esiyithola khona esitjhabeni samaNdebele. Ibhetjha lenziwa ngesikhumba, bese nalenziwa ngesikhumba ibhetjha liyambathwa bobaba esikhathini esinengi. Bese limbathwa njenge bhrugu eliyitjhoti kodwana libalincancani khulu. Balimeda ukuthi selivale nje livimbe, limbathwa njalo-ke.

Isithimba naso yivunulo itholakala khulu esitjhabeni samaNdebele. Ivunulo, isithimba basenza ngesikhumba bese isithimba sivunulwa bomma.

Itjhorholo nayo livunulo elitholakala esitjhabeni samaNdebele, bese-ke itjhorholo livunulwa bomma.

Iporiyana itholakala esitjhabeni samaNdebele. Iporiyana uzoyithola imbathwe bobaba, bayahageleka ngasentanyeni, yenziwe ngesikhumba ingathi isikwayere. Yinto efokhona ngobukhulu, bayihagelela entanyeni bese ivala isifuba lesi. Bese bayenze ngesikhumba bese bangayi-designer ngendlela abayi-designer ngakhona. Bayihlobise ibe yihle kodwana imbathwa bobaba abathetheko bobaba bemizi.

Amapatlagwana manyathedlwana nje alula. Amapatlagwana eyenziwe ngesikhumba. Amapatlagwana lokha mawulimbetheko bese iinyawo uyakghona ukulibona alivali iinyawo loke. Uyakghona ukuthi iinyawo ulibone livala lapho nalapho, ulibophe ulibophe ngemidi. Imida yakhona yenziwe ngesikhumba. Ipatlagwana lingambathwa bomma, lingambathwa bobaba, lingambhathwa babantu abatjha alikhetheli.

Umtjhotjho yivunulo elitholakala esitjhabeni samaNdebele. Ivunulo esikhathini esinengi uzoyithola imbathwa bobaba.

Ibhengela livunulo nalo limbathwa khulu bentazana ibhengela, nabomma bayalimbatha mara esikhathini esinengi uthola limbathwa bentazana. Ibhengela lifakwa esandleni njenge watjhi, iyintwanyana erondwana zinemibalabala ezinye zitjheli, ezinye zibovu, ezinye sihlaza ngombala, kodwana mawuyimbathako uyimbatha njenge watjhi. Ungazimbatha zibe zinengi, zibe zintathu zibe zine iimbhegela.

Amanambasikhambe mateksana ekumateki, amanyathelo. Amanambasikhambe enziwe ngetjhila, amanambasikhambe ambathwa khulu bomma abagidako manambasikhambe lawo.

Amacici namkha amancina ambathwa bantazana abuye ambathwa bomma. Amacici ziinsinjana nje namkha bangayenza ngedrajana namkha mhlambe ngegolide namkha ngesiliva, bese uzifaka eendlebeni. Babhoboza iindlebe la kuphelela khona vele iindlebe, bese uyalifaka lapho bese lilenge nangapha eendlebeni le, lilenge. Esikhathini esinengi akhamba ngamababili ngamababili, mawulifake ngapha eendlebeni. Uyokubuya ulifake nangapha eendlebeni.

Ibherede sigqoko nje esithile se-design eyisitayela nje. Sistayela bese, ibherede imbathwa bomma bayimbatha zizangombala ehlukahlukeneko. Zikhona esibhraweni, ezitjheli, ezibolekana njalonjalo. Umma uyazikhethela bonyana angambatha enjani. Esikhathini esinengi uyimbatha straight ehloko okhunye uyayitjekisa itjeke.

Idzila esikhathini esinengi nalo livunulo elivunulwa esitjhabeni zamaNdebele. Idzila uzoyithola ivunulwa bentazana esikhathini esinengi.

Amatshega livunulo elikhona esitjhabeni samaNdebele. Amatshega esikhathini esinengi avunulwa bomma.

Iyerhana livunulo elikhona esitjhabeni samaNdebele. Iyerhana esikhathini esinengi ivunulwa bobaba.

Ingejana livunulo elitholakala esitjhabeni samaNdebele. Ingejana esikhathini esinengi livunulwa bomma.

Ingwani ngelimi elinye bayibiza ukuthi yisigqoko, is the hat ethwalwa ehloko. Ingwani esikhathini esinengi ithwalwa bobaba. Iza ngemibalabala bayi-design ngemibalabala ehlukahlukeneko. Enye ingwani uthola ukuthi bayenzele ukuthi umuntu nakayimbetheko angatjhiswa lilanga.

Ikghororo yivunulo elikhona esitjhabeni samaNdebele. Ikghororo livunulwa bentazana.

Umlingakobe uvunulwa bomma abendileko. Umlingakobe nabawuvunulileko ngathi bawuhagelela la ehloko bese wehle nanyana eendlebeni kuba buhlalo. Eminye ibamide ingafika nenyaweni eminye iba mfitjhazana. Umlingakobe yi-sign ebayifanisa njengeenyebhezi esikhathini esinengi ngoba iyalenga, ilenge so kufika phasi so imbathwa bomma.